Haeba a ko butle a ko butle ntate o njwetsang? Motho o balehile ka tjhelete ya setokofela ha a ha a nthwenana e sentse e re jwetsa hore tlamehile re ye mapoleseng, ha re yeng seteisheneng sa mapoleseng, re fane ka mabitso a motho ona. Hore re qetetse ho bua le yena neng, le hore re ka nahana o hokae. Re kope maponesa hore a re batlisise motho onana, re kgone ho mo thola a ntsa na le tjhelete tsena tsa rona, ke taba e utlwisang bohloko. Nahana nako ena kaofela ntse re boloka re boloka tjhelete ena ya setokfela, motho onana o tlo re utlwisa bohloko se re e hloka ha kana kana. A balehe ka yona, tjhe tjhe tlamehile e loke taba e, tlamehile a tholahale motho o no ha tlamehile re ye sepoleseng. Re lo report-a kannete, kannete.

Ba tla ba senya batho, ba tla ba senya batho ha di ATM tsena tsa moo re dulang teng di ntse di senyeha tje. Ebe rona re tlo kgona ho ntshetsa tjhelete kae? ka hobane dibanka tsena tse ding, ho bolela hore le tsona ha di tlo itlhopha ka ho tlisa di ATM mona ho bona batho bane ba e leng hore ke ditsotsi, ba di senya. Jwale ho tlo bolela hore re tlo tsamaya sebaka se se telele, hore re lo kgona ho ntsha tjhelete jwale, re ne re etsetsuwe monyetla ke dibanka ka hore atametsa di ATM hore re kgone ho ntsha tjhelete tsa rona teng. Ke utlwa bohloko, utlwa bohloko hobane ditsotsi tsena ha di nahane, di nahana di nahanela tsona di le ding, ha di nahanele setjhaba. Ha ba sentse di ATM re tlo ntsha tjhelete tsa rona kae? Ke mathata feela ke utlwile bohloko ka nnete, ke utlwile bohloko.

Dumela ntate, ke batla hore re ke re bue ka taba enana ya account ya ka e ke sokang ke e sebedisa, e ntse le e charge-a ha kana kana. Ke utlwisisa hore account enana ke entse tlasa lona, ha ke entse tlasa lona ke lona ba ikarabellang ho diphetoho tse ka hlahang tse ka tshwanang le tsena. Jwale ke batla wena o emise di charge tsena tse ntse di etsahala account-eng enana, hobane ha ke soka ke e sebedisa. Le e charge-a jwang account ena ke so ke e sebedisa? Ne nka utlwisisa ha ne ke ile ka e sebedisa ka tsela le mokgwa o itseng, mara ha ke so ka ho hang le ho e sebedisa. Ee ke e butse, Ke kgonne ho e bula ka app ya banka, ke kopa le emise ho n-charge-a accoun-teng ya ka, tswe tswe.

Bo rakgwebo bana, ha re hane ba iphedisa tjhe, e no ha re e hane ba iphedisa ho kadimisana tjhelete. Bo matjhonisa ba hara motse, bothata ba bona ke hore ha ba kadimisane ka tjhelete, ba etsa hore e bene le tswala e ngata tswala e sa hlokahaleng. Mme ba lematsa baahi hara metse ha ba sa kgone ho ba patala, ba ba nkela thepa ya bona ho sa hlokahale. Nna ha ke e tjhaelle monwana kgwebo enana, nka e tjhaellwa monwana ha bo matjhonisa bana ba ka etsang? Ba ka ingodisa tlasa Financial Financial Service Provider ba etsa dintho ka nepo.

Ee mme taba enana ya hore o batla ho tsetela ke taba e ntle, mme ke utlwe o bua ka taba ya hore o ka di polokeho tse sa ee. O ka etsa di long term investment ke di ditsela tsa ho tsetela hwa nako e telele, e leng hore, ha o ntsa tjhelete ya hao nako e se fihlile, ha e kgone hore e ka tax-wa, ho bolela hore ha e na ho hang. Ke mokgwa onana wa nako e telele ya ho tsetela o ka ho sebeletsang, hoba e tla re ha o se o batla ho ntsha tjhelete ya hao, ha e tlo kgona ho tax-uwa ho hang. O thola tjhelete ya hao e ntse e le jwalo.

Ha re thola re sheba taba ya hao, taba ya hao e re wena o no o patala kotareng ya kgwedi tse thirty-six, o no patala interest, tswala ya sekoloto sa koloi. Sena se bolela hore ha kae o no so qete ho patala koloi, o no qetile feela ho patala tswala ya koloi, ho sa ntsane ho short-a tjhelete ya ho qetella koloi. Ke yona taba, ho bolela hore tlamehile o qetelle ho patala koloi, ka ha so qetile ho patala tswala ya koloi.